Izici okungamele azicabangele ilezi, ukugunyazwa kanye nedumela, okuqukethwe kwesifundo nokufaneleka, ukuvumelana nezimo nokuhlela izidingo zobuchwepheshe kanye nokwesekwa, izindleko kanye nezinketho zosizo lwezezimali. Angazilungiselela kanjani ngoba ehlose ukusebenzisa uhlelo lokufunda? Angazilungiselela kanje. Zibekene imigomo ecacile nalokho okulindele, dala indawo yokufunda ezinikele. Yakhs isimiso nesimiso, zijwayeze ubuchwepheshe nezinkundla. Xhumana nabafundisi kanye nontanga ukuze uthole ukwesekwa.

I-Wi-Fi yamahhala ibalulekile emiphakathini, lokhu kungenza umehluko. Amabhuloho ukuhlukaniswa kwedijithali, ikhuthaza ukukhula komnotho, ithuthukisa ukunakekelwa kwezempilo kanye nemfundo, ithuthukisa ukuzibandakanya komphakathi, ithuthukisa ukulingana komphakathi, ukuthuthukiswa komnotho kanye nezinga lempilo elithuthukisiwe.

izindaba ezihehayo nezifundisayo emsakazweni. Izinto ezibalulekile ilezi, one, ukubhala okucacile nokufushane. Two, isakhiwo sokulandisa esiqinile. Three, ukulunywa kwemisindo, efanele kanye nezingxoxo. Four, ulwazi lakamuva nolunemmbilo. Five, ukulethwa okubandakanyayo nephimbo. Amasu ilawa, one, zazi izilaleli zakho. Two, sebenzisa amasu okuxoxa indaba. Three, nikeza umongo nokuhlaziya. Four, faka izinto esisebenzisanayo. Five, sebenzisa ukukhuthazwa kwenkundla yezokuxhumana.

Ukuze usebenzise ukwesekwa kolimi lwendawo, one, ukwenziwa kwamanye amazwe hlukanisa ikhodi kusuka kokuqukethwe okuqondene nolimi. Two, ukwenziwa kwendawo, humusha futhi ulungise okuqekethwe kolimi ngalunye. Three, sebenzisa i-unique code, qinisekisa ukuthi umbhalo wezinhlamvu usekela izilimi eziningi. Four, amafayela wensiza, gcina ukuhumusha kumafayela ahlukene ukuze uwalungise kalula. Five, amathuluzi okuhumusha azenzakalelayo, sebenzisa amathuluzi afana no-Google Translate ekuhumusheni kokuqala.

Yebo, ukubuyekezwa okuvamile kuqinisekisa, one, okuhlangenwe nakho komsebenzisi, ukuzulazula okushelelayo nokuzibandakanya. Two, ikhwalithi yokuqukethwe kuyafaneleka, kuyafundisa futhi kuyakhanga. Three, ukusebenza kobuchwepheshe kuzinzile, kuyashesha futhi kuhambisana kuwo wonke amadivayisi. Four, ukuhlaziywa kwempendulo, ukufaka impendulo yomsebenzi ukuze kuthuthukiswe okuqhubekayo.

Ukwengeza usekela lolimi lwendawo, one, sebenzisa amalabhulali. Two, humusha okuqukethwe. Three, buyekeza i-UI. Four, hlola futhi phinda. Izinsiza, one, imibhalo esemthethweni yemitapo yolwazi ye-I eighteen N. Two, izinkundla zokuphatha ukuhumusha. Three, imiphakathi eku-inthanethi, ukuchichima kwesitaki, isibonelo.

Cha, i-Wi-Fi ezikhumulweni zezindiza kufanele ibe mahhala. Kuyinto eyisisekelo ethuthukisa ulwazi lwabahambi ekhulisa ukukhiqiza futhi esekela abahambi bebhizinisi. Izikhumulo zezindiza eziningi sezivele zinikeza i-Wi-Fi yamahhala, ibeka indinganiso ukuze abanye bayilandele.